Ucinga ukuba ulwaluko lwenzelwe ukufumana iimpahla ezintsha kuphela? Uyalazi uxanduva oza kuzithwalisa lona ngokwaluka kuba kaloku uza kuphuma ebuntwaneni ungene ebudodeni, apho kufuneke uzenzele yonke into ngokwakho? Khawuqale ugqibe isikolo kwenzele ukuba ukwazi ukumelana nobu budoda obufunayo. Kwanathi bantu abaza kukhupha imali yokwalusa, khawusinike ithuba elaneleyo lokuba silungiselele lo mcimbi omkhulu kangaka. Ininzi imali efunekayo yokwenza zonke iindleko zokwaluka kwakho kwaye usemncinci kakhulu, awukakulungeli ukwaluka kulo nyaka.

Umvubo kokona kutya kukhawulezileyo okutyiwa ngumntu ongathandi ukutya okulibazisayo ekuphekweni. Ngakumbi xa imozulu itshisa, umvubo uyapholisa isifuthufuthu. Umvubo kokunye kokutya okusempilweni, okukhulisayo nokuqinisayo apha emzimbeni. Ungatyisa nosana apha emvubeni xa ulifundisa ukutya okuqinileyo. Ndithanda incasa yawo enamnam nendlela ohluthisa kamnandi ngawo.

Kweli xesha likhoyo ziya zisanda kwaye zilixabiso eliphezulu iindleko zomngcwabo, ingakumbi ezokutya okufuneke kuthengiwe ukwenzela abantu abaze kungcwaba. Amakhaya angathathi ntweni azifumana ejongekele phantsi ngokungabi nabo bonke obu buceducedu benziwa kule mihla. Ngoku ke kungangcono ukuba abantu basekuhlaleni bancedisane nabo ngokuba nengxowa yasekuhaleni ebekelwe amaxesha amanje ukwenzela kube lula ukukhawulelana nezi ndleko zingaka zemingcwabo.

Njengokuba singabantu abaphila ndawonye kodwa sohlukile ngokobuhlanga, ngokweenkolelo, ngokweenkcubeko, ngokweelwimi nangokwesini, kubalulekile ukuhloniphana nokwamkelana ngeendlela zethu esohlukahlukene ngazo. Into emasiyigcine yinto yokuba sonke singabantu, sinezidingo ezifanayo. Enye eyeyona ibalukelikeyo yeyokuba umntu enze oko kungenziwa nakuye.

Kwakude kudala iinkosi zinendawo yazo ebalulekileyo kakhulu ekukhokeleni uluntu. Nakule mihla siphila kuyo, iinkosi zisabambe loo ndima zazisekelwe yona ngaphambili. Inkosi ikwafana nesithixo esimisiweyo phakathi koluntu ukuze sigcine imithetho, amasiko, nezithethe eyabekwa ziinkosi zamandulo. Zizo ezibeka imigaqo neenkqubo yokulungisa izinto ekuhlaleni. Ziyanqulwa iinkosi ngokuba amandla wazo ngamandla asuka kwizinyanya. Inkosi ikholo ukusombulula iingxaki zoluntu, zikhuthaze intsebenziswana noxolo eluntwini.

Apha ekhaya umntwana uye athiywe ngumakhulu okanye ngutamkhulu. Ngamanye amaxesha uye athiywe ngokuyelelele kwisiduko salapha ekhaya ukuba ungumntwana wonyana walapha endlini, ukubonakalisa ukuzingca kwakhe utatomkhulu okanye umakhulu ngaye. Ngoba umntwana wentombi yalapha uvame ukuba athiywe kuloyise, ze anikwe elesibini igama kulonina. Umntwana ke uye athiywe ngokwendlela abangayo kokwabo. Umzekelo, ukuba kokwabo kuyakhonzwa, uza kunikwa igama laseBhayibhileni. Ukuba kukholoswe ngamasiko nezithethe, uza kunikwa igama lesintu.

Ndisoloko ndinexhala lokuba abantwana bam bangonzakala ezindleleni xa besiya naxa bebuya esikolweni, nento yokuxhwilwa kwabantwana yenye yezinto endixhalabisa kakhulu. Ukuba bendinayo indlela yokuba ndiqashe umntu oza kubasa aphinde abalande esikolweni, bekunoba ngcono. Ngoku ndithembele kwinto yokuba abantwana bahamba bebanintsi, ngoko ke bayajongana ke ezindleleni.